Amaphepha afunekako lokha umuntu nakafuna ukuvula i-akhawunthi yebulugelo yi-proof of residence kanye nekhophi yakamazisi wakho.

Kuqakathekile kobanyana umuntu avule i-account yebulugelo, ngombana lokho kuzomsiza lokha nakunomuntu afuna ukumthumela imali akude naye, namkha yena afuna ukuzibulungela imali. Angakghona ukuthi akwenze lokho lokha nakane-account.

Umuntu nakafuna ukuvula i-akhawunthi yebulugelo angakhamba aye ku-bank, kulapho azakuthola isizo khona.

Umuntu lokha nakavula i-account kumele abuze kobanyana, ikhona yini imali ezokudoswa ku-account yakhe qobe nyanga, ekuyimali ezokudoselwa kobanyana ma-charges we-bank.

Kumele uthome ngokufunisisa qanzi ukghone ukubona kobanyana ngiliphi ibulungelo elizokufanela wena begodu ngiliphi ibulungelo elizokulinganela imali ongaba nayo wena.

Ibulungelo liyivikela imali yakho, ngombana nawuvula i-account kuba nephini, iphini leyo kutjho kobanyana akekho umuntu ongakghona ukuvula i-account yakho, ngaphandle kokobana abe nephini le wena ovula ngayo i-account yakho.

Iforomo lokuvula i-account ufaka yoke imininingwana yakho lokha nawugcwalisako.

Imali ebhadelwako ebhadelwako lokha umuntu nakavula i-account, ngeyokuthi kube nemali ezokubamba i-account yakho.

Iphini ziinomboro ezingaba zine namkha zihlanu ezifana njengeskhiya, ezifana njengesilodlhelo ku-account yakho. Iqakathekile ngombana lokho kutjho kobanyana akekho umuntu ongakghona ukuvula i-account yakho, ngaphandle kokobanyana abe nephini.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM, kukobanyana ungavumeli nanoma ngubani omtholako ku-ATM kobanyana akusize ukukhipha imali yakho.

Ngicabanga bonyana bazifuna, ngombana nakungenzeka kube nento engakhambi kuhle nge-account yakho, bangakghona kobanyana bafike la uhlala khona begodu nabafikako bazokufika bazi kobanyana bafuna umuntu ongubani.

Iye, woke umuntu uvumelekile kobanyana avule i-account, kungaqalwa bonyana liqhegu namkha silukazi.

Umuntu angathola ilwazi nge-account yakhe ngokobanyana akhambe ayokuvakatjhela i-bank la avule khona i-account yakhe namkha abadosele umtato.

Umuntu into yokuthoma angayenza lokha nakalahlekelwe likhathi lakhe le-akhawunthi, kukobanyana abadosele umtato be-bank ababawe bonyana bavale i-card lakhe. Begodu angakhamba, begodu angakhamba aye ku-bank yakhe ababawe kobanyana, bavale i-card lakhe bese bamvulele elitjha.

Kumele akhambe aye e-bank yakhe ababawe kobanyana uzokufaka inomboro etjha, ngombana leya gade ayiberegisa imlahlekele.

I-debit khathi li-card olisebenzisa ukuthenga izinto namkha ukukhupha imali e-bank yakho.

Umuntu uvumeleke kobanyana avule i-akhawunti nakaneminyaka elitjhumi nobunane.

Awa, kwanjesi akusafani nakade itheknoloji ithuthuke khulu, kwanjesi awusajami umjeje omude okufana, ukufana lokha nakade.

Mina nginaso isibindi, ngombana into engizoyenza kukobanyana ngizokuya ku-website yalelo bank engifuna ukuvula kilo i-account ngivule ngalo, kunokuthi ngivule ngama-website la ngiwathola kuma-social media.

Itjhorensi kula ubhadela khona imali qobe nyanga, mhlambe ufuna ukubhadela i-insurance yabomasingcwabisane namkha yekoloyi. Nasele ngikhuluma ngale yekoloyi nakungenzeka bonyana ikoloyakho imotjheke, uyakghona ukuya ku-insurance utleyime imali kobanyana ukghone ukulungisa ikoloyakho.

Kuqakathekile kobanyana umuntu abe ne-insurance, ngombana ilanga lebhadi alaziwa. Nangabe ubhadela i-insurance yekoloyi angekhe wazi kobanyana ngelanga elinje ngizokuthola ingozi yekoloyi begodu ikoloyi yami izokumotjheka idinge bonyana ngiyilungise.

Itjhorensi yomasingcwabisane, ne-insurance yekoloyi kanye ne-insurance yabomaliledinini.

Umuntu uyaya kuleyo khamphani afuna ukuvula kiyo i-insurance, akhambe nemininingwanakhe abese ukghona ukuyivula.

Into efunekako i-copy kamazisi wakhe, yi-proof of residence kanye ne-three months bank statement.

Umehluko kukobanyana i-insurance yezepilo akunamali ekumele uyibhadele ngaphambi kokobana bakunikele imali le ebegade uyibhadela ye-insurance. Kanti-ke yekoloyi kunemali ekumele uyibhadele ukuze ukghone ukukhipha imali le ebegade uyibhadela kileyo insurance.

I-insurance isiza umuntu ngokobanyana ngeenkhathi ezibudisi akunamali azoyikhipha ngeenkhwanyeni zakhe. Uyakghona kobanyana akhambe aye kuyo kuyo leyo insurance ayokutleyima imali ebegade ayibhadela yoke leminyaka ye-insurance.

I-insurance ungayibhadela yebhangeni, namkha uye kuyo yona leyo khamphani ofuna ukubhadela kiyo begodu lokho kungenzeka na-online.

Into engicabanga kobanyana umuntu mdele ayiqale khulu lokha nakavula i-insurance, kukobanyana i-insurance le izomsiza njani lokha nasele avelelwe ngezimbi begodu imali khulu azoyithola ingalinganiselelwa emalini engangani. Lokho kuzokuveza kobanyana imali le ingabe yanele kobanyana izokwazi ukwenza zoke izinto ngeenkhathi lezo ezibudisi.

kubaluleke ngokobana ungatholi nawufika kenye inarha, uzifumane sewutlhayelelwa yimali.

Ngibona ngathi into edla imali khulu zizinto ofika uzithenge, nawufika lapho uya khona. Izinto ezifana njengokudla kanye nezambatho.

Ngingamyelelisa ngokobana nakasekhambeni, abe nemali aziko kobanyana le yimali engingayiberegisa. Mhlambe kube nezinga alibekako kuthi ngingaberegisa imali esuka kulel izinga efika kuleli izinga, angidluleli ngale ngaphezulu., bese lokho kuzomsiza kobanyana onge imali.

Mina ngibeka izinga lenani lemali engizoyisebenzisa ekhambeni lami., bese ngiyaqinisekisa kobanyana angidluli inani lemali leyo engiyibekileko.

Kungaliphazamisa ngokobanyana umuntu kungenzeka nakafika ngenarheni yangaphandle, athole athole bonyana iranda lisibaga., bese lokho kuzokwenza kobanyana, izinto zangale ngenarheni yangaphetjheya zimudurele khulu.

Imalakhe irhunyezwe kukobanyana uthe nakafika e-Amerika, wafunyana sele bonyana imali ye-Amerika, isibaga ngikho yenze bonyana imalakhe ibe yincani.

Ngingamyelelisa ngokobanyana angakhethi ihotela ebiza khulu begodi nakadlalako angathengi ukudla okubiza khulu.

Ngingamyelelisa ngokobanyana angathumeli umuntu imali, amtjele kobanyana uthengisa amathikithi, namkha namkha awathenge ebantwini estradeni abathi bathengisa amathikithi. Kumele yena aziyele la kuthengiswa khona amathikithi namkha awathenge ku-website.

Ngingabayelelisa ngokobanyana babe ne-internet.,bese nabaqeda ukuthola imali, bangarhubhulula la ku-internet baqale kobanyana imali ethize ibalwa njani.

Kuqakatheke ngombana ungazithola sele usekingeni yokuthi, uberegise imali enengi kunaleyo ebegade uzimisele kobanyana uzoyiberegisa.

Kungombana uthola bangazi ukuthi bayibale njani imali lena.

Kungombana umnotho wangapha eSewula Afrikha, uyabogaboga kunewe-Britain.

Iye, kubalulekile begodu ngicabanga nokobanyana kumele azi kobanyana, imali yangale ibalwa njani. Lokho kuzomsiza kobanyana angarojwa.

Ungazijayeza ngokobanyana uqale ku-inthanethi, ukuthi imali yakhona bayibala njani begodu ukghona ukuthenga izinto ezinjani ngemali ethize.

Awa, awukghone ngombana lokho kuzokuhlangahlanganisa, uzokugcina ungasazi kobanyana phambili kukuphi emuva kukuphi. So kubalulekile kobanyana uhlele imali yakho usese sekhaya, amalanga ngaphambi kokobanyana ube nekhambo lakho.

Iye, kufanele ayibikele kuthi uya ngaphetjheya, nakungezeka nakafika ngaphetjheya afuna ukutjhugulula imali yangaphetjheya ngemali yangapha ngekhaya.

Mina ngibona okobanyana okuncono kuphatha imali, kuphatha ikarada ngombana imali kungenzeka bonyana ilahleke lula kunekarada, begodu imali nayingalahleka amathuba wokobanyana uyithole mancani. Bese ikarada nalingalahleka ungakghona kobanyana wenze elinye ikarada, bese imalakho zabe isese khona ngaphakathi kwekarada.

Nawukhipha ngekarada lakho uzokukghona ukubona, uzokukghona ukubona ku-banking app yakho kobanyana badosa malini.

Ngicabanga kobanyana kuyitjhugulula nasele ungenarheni yangaphetjheya, ngombana ungathola kobanyana ngapha ngekhaya, nawuyitjhugulula usese ngapha ngekhaya iba yincani khulu, kunalokha nawuyitjhugulula sele ungaphetjheya.

Ikarada lemali yekhambo, likarada la ufaka khona imali ozoyidinga lokha nawunekhambo., begodu lisiza ngokobanyana angekhe waberegisa imali edlulele le, bewuzitjele kobanyana uzoyiberegisa lokha nawusuka ekhaya.

Kuqakatheke khulu ngombana kuzokuvikela ekubeni ekutheni utlhayelelwe yimali lokha nawungaphetjheya.

Ngicabanga kobanyana into edla imali kuthenga ukudla begodu kuthenga neempahla ekhambeni lakho.

Ngingamupha izeluleko zokobanyana nakanekhambo ahlele indlela azokusebenzisa ngayo imali begodu agcine khona lapho angathengi izinto angazitlhogiko begodu angathengi izinto ebegade zingekho ehlelweni lakhe lokobanyana uzozithenga.

Ngibanekarada lapho ngibeke khona imali le yekhambo angiyihlanganisi nenye imali.

Kuliphazamisa ngokobanyana uzakufumana nawufika ngenarheni yangaphetjheya imali yakho ibasibaga ngombana iranda lakho lehlile. Uthola kobanyana imali oyitholako ayibiyinengi.

Imalakhe irhunyezwe kukobanyana usuke neranda elibogabogako ngapha ngeSewula Afrika.

Ngingamyelelisa ngokobanyana angakhethi isiphaphamtjhini esidurako begodu angakhethi nehotela edura khulu.

Ngingamyelelisa ngokobanyana angathengi amathikithi emuntwini namkha athumele umuntu amathikithi athi umthengela wona kungabangcono yena aye la athengiswa khona azithengele wona namkha awathenge ku-website.

Ngingabayelelisa ngokobanyana babe ne-internet bakghone ukutjhega ku-internet ukuthi imali engaka yimalini ngamaranda.

Kuqakathekile ngombana lokho kuzokusiza kobanyana ugcine sele uberegisa imali enengi. Thola uberegisa nemali begade ungakahleli ukuyiberegisa.

Iintjhijilo abantu abahlangabezanabo ngezokuthi kwesinye isikhathi ufumaniseka imali le ibayincani khulu ngendlela ebegade bekangakalindeli ngayo.

Azilingani ngombana ngombana umnotho wenarha yeSewula Afrika uyabegabega kunomnotho we-Britain.

Iye kubalulekile kobanyana azi iimbalo ngombana kwesinye isikhathi ungafumaniseka ugcina sele athola imali encani namkha ugcina sele arojwa ngombana angayazi imali yangale.

Ngingazijayeza ngokobanyana ngenze irhubhululo begodu ngeqale kobanyana imali yakhona ibizwa njani.

Awa, akukghoneki ngombana lokho kokugcina sele kukubangela ukuthi uberegise imali enengi ebegade ungakazimiseli ukuyiberegisa.

Iye kufanele akuyibikele ibhanga yakhe kobanyana uya ngaphetjheya nakungenzeka bazame ukumgalaja bangakghona ukuthi afowunele ibhangakhe abatjele ukuthi bajamise amakarada wakhe.

Kuphatha ikarada ngombana imali eyikhetjhi bangakugalaja bese angekhe usayithola nakungenzeka ikarada lakho lilahleke ungakghona kobonyana wenze elinye ikarada begodu imalakho uzoyithola isaphelele.

Ungaqale bonyana ungaqala ebhangeni yakho kobanyana badose malini namkha ungangena ngaphakathi ebhanga ubuze kobanyana nabadosako yimalini imali leyo abayidosako.

Ngicabanga kobanyana okungcono kuyitjhugulula lokha nasele ungaphetjheya ngombana nawungayitjhugulula usekhaya kungenzeka bonyana bakubhadelise imali yokobanyana utjhugulula imali yangaphetjheya begodu imalakhona ozoyibhadela ibayinengi kunalokha nawuyitjhugulula sele ungaphetjheya.

Ikarada lemali yekhambo likarada lawonga khona imali yakho yekhambo begodu lisiza ngokobanyana angekhe wazithola sele uberegise imali edlula le engapha ngekaradeni.

Yi-Nigeria baberegisa i-naira, yi-New York baberegisa US dollar.

Ukghona ngokuthi ubenekarada la kuzokubeka khona imali le yekhambo lakho bese imali le engapha ngekaradeni ngiyo yodwa ozoyisebenzisa akunamali enye ozoyisebenzisa usebenzise engekaradeni leyo kwaphela.

Ngicabanga kobanyana kuthatha amalanga alikhomba.

I-foreign currency yimali yangaphandle le ozoyisebenzisa ukuthenga ngayo izinto namkha ukubhadela ngayo izinto lokha nawungaphetjheya ngombana imali le esiyisebenzisa ngapha ngeSewula Afrika ngale ngenarheni yangaphetjheya ayisebenzi yeke kumele uthenge yangale ngaphetjheya.